Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko va famba hi rivilo ra le henhla ku tlula mpimo va nga ha kuma nghozi leyi nga ta dlaya vanhu lava va fambaka na vona hikuva loko va famba hi rivilo ra le henhla va endla leswaku vanhu lava va fambaka na vona va chava ku famba magondzo lamakulu hikuva loko munhu a famba gondzo lerikulu u ta ehleketa leswaku a nga ha endzeriwa hi hi.

Magoza lama nga tirhisiwaka ku antswisa ku tirhisa ka mafurha hi ndlela leyinene i ku cincacinca ti lori leti va ti tirhisaka leswaku mafurha ya tilori ya ta hlayiseka va nga ha tirhisa lori yin'we mikarhi yitsongo leswaku mafurha ti ya lori yaleyo yi ta hlayiseka hikuva loko va nga tirhisi mafurha ya tilori kahle va nga hlangana na tinghozi endleleni loko mafurha ya tilori ya herile naswona swi nga endla leswaku va lahlekeriwa hi vutomi bya vona.

Swilo swa nkoka leswi ndzi nga ta swi katsa eka mbulavulo ku ta va ku ri loko va famba va fanele ku pfa va wisa nyana eka tindhawu leti va fambaka ka tona leswaku mabazi ya ta kota ku wisa nyana na vanhu lava va nga khandziya va ta kota ku wisa i mhaka ya magondzo lama fambaka mpfhuka yo leha naswona ndzi nga va byela leswaku loko va chayela va fanele ku chayela kahle ku va va nga ngheni e ti nghozini laha magondzweni loko va ri karhi va famba mpfhuka wo leha hi swona leswi nga ta endla leswaku vanhu va va va hlayisekile.

Ku hlanganisa laha tindhawu to hambana ta ndzhaka ti kumekaka kona ku fana na tindhawu ta matimu ya xiviri museum swigondzo na ntumbuluko wa swikombiso swa misava ku aka ku hlangana ko teka riendzo ndhavuko wa vupfhumba va khutaza vaendzi va kona ku va vhakachela ndhavuko na matimu ya ndhawu mimbuyelo ya swa ikhonomi tindlela to famba hi tona ta ndhavuko ti nga vumba miholo eka miganga ya vaaki va kwala kaya hi le ka vupfhumba ku seketela mabindzu ya kwala kaya na mintirho.

Vatirhi va le xihundleni va xihahampfhuka ku nyika khasimende vukorhokeri ku tiyisisa vakhandziyi vuhlayiseki na ku khoma xihatla maendlelo ya kona hi nkarhi wa swihahampfhuka vachayeri va swihahampfhuka va tirha hi swihahampfhuka ku tiyisisa nhlayiseko na ntirhako ka swihahampfhuka ntlawa wa ku langutela ka tikhasimende mintokoto ya kona eka swihahampfhuka.

Leswi endlaka timhangu ta mabazi emaghondzweni hileswaku mathayere ma mabazi ma famba hi rivilo ra le henhla naswona loko va ri karhi va famba hi rivilo ra le henhla a va na mhaka na ku ku na vana kumbe ku na vanhu lavakulu va nga khandziya mabazi naswona va nga veka vutomi bya vanhu lava enghozini swin'wana swa kona i ku va vakhandziyi va mabazi va tele ku tlula ntambu leswi endlaka ku leswaku bazi ri tikiwa hi vanhu naswona swa endla leswaku timhangu ta mabazi ti va emagondzweni.

Hakelo ya Bolt yi kahle hikuva yi kota ku hi pfuna swinene loko u khandziyile bolt u suka laha exitolo ku ya fika ekaya ra ka n'wina kambe loko u khandziyile thekisi u khandziyela kule na le kaya ra wena u tlhela u chika e kule na le kaya ra wena hakelelo ya Bolt yi le hansi swinene naswona yi endla leswaku hi kota ku hlayisa mali Bolt yi pfuna na ku veka grocery loko yi tele hikuva etithekisini ti grocery loko ti tele a wu koti ku tiveka naswona wa ti hakelela.

Swi kahle ku va na munhu wo ku komba ndhawu eka ndhawu yo ka u nga yi tivi hikuva loko u kuma munhu wo ku komba ndhawu laha u nga tiviki ndhawu yeleyo wa swi kota ku twisisa ndhawu yeleyo hikuva munhu yaloye u ta va a ku byerile leswaku ko karhi ku fambiwa hi swilo swo tala naswona swakudya swi kumeka masayiti mahi swiambalo swi kumeka masayiti mahi tindhawu leti u nga ta kota ku ti vhakachela ti kumeka kwihi naswona hi tihi tindhawu leti nga durhiki leti u nga ti endzela loko u vhakela ndhawu leyi u nga yi tiviki naswona hi kwihi laha ku nga hlayiseka hi kwihi laha ku nga hlayisekangiki wa pfuneka swinene.

Tiambulense a ti kumeki hi ndlela yo enela.

Ku pfumaleka ka switimela swi khumba vafambi hikuva van'wani va vona a va na yona mali leyi nga ta va endla va khandziya tithekisi kumbe mabazi i switimela hi swona swi nga na hakelo wa le hansi naswona loko swi kayivela swi endla leswaku vanhu lava va fambaka va nga koti ku famba va ya etindhawini ta le kule naswona switimela swi pfuna ngopfu vanhu va le mintirhweni hikuva loko u tirhela kule wa kota ku famba hi swona naswona swi pfuna vanhu lava va pfumalaka swa vona hikuva swi chipile.

Ndzi nga avelana link-i ya Uber leyi ndzi fambaka hi yona xo sungula ndzi va hlamuseta leswaku Uber leyi ndzi fambaka hi yona i movha wa njhani naswona i movha wa le kwini ndzi nga va byela leswaku munhu loyi i mani naswona patu leri ndzi fambaka hi rona hi rihi leswi nga ta endla leswaku va tiva ku ri ndzi ta va ndzi karhi ndzi ta hi kwini xin'wani xa kona ndzi nga xuta xithombe ndzi ri endzeni ka movha lowu ndzi xuta na yena ndzi va komba leswaku u mbale mpahla ya njhani leswaku va ta swi tiva ku ri loko ndzi fika hi yena munhu loyi a ndzi ta hi yena loko ndzi suka edorobeni xana.

Ndzi nga va hlamusela leswaku swifambo swa le magondzweni a swi kahle hikuva xo sungula swifambo leswi ku fambiwaka hi swona swa tala naswona swi endla leswaku hi yimisiwa emagondzweni kambe loko hi tirhisa xihahampfhuka ku hava ku ri hi ta yimisiwa laha xihahampfhuka xi fambelaka kona naswona hi kota ku fika hi xihatla ku tlula loko munhu a famba hi swifambo loko u famba hi xihahampfhuka wa kota ku vona laha ndhawu leyi u fambelaka eka yona u yi vonela ehenhla kambe loko u famba hi swifambo u kota ku yi vona kambe u yi vonela sayitini.

Lexi nga ta endliwa leswaku vanhu va hlayiseka lomu magondzweni minkarhi hinkwayo i ku va mimovha leyi va fambafambaka hi yona emadorobeni loko dyambu riperile yi va ya ri ya kahle naswona swin'wani swa swona va nga famba hi ti-Uber kumbe hi ti-Bolt leswaku va va va hlayisekile hikuva loko u famba hi Uber u fika laha u tshamaka kona naswona wa swi kota ku langutisa ndhawu leyi u fambelaka ka yona naswona wa kota ku swi vona leswaku patu leri va fambaku hi rona a kwa ha ri rona u ta kota ku va byela leswaku a va fambi hi rona patu kambe loko u famba hi titekisi kumbe mabazi a wu koti ku vona ndlela leyi u fambaka hi yona leswi nga ta endla leswaku swi va nghozi swinene.

Loko a ndzi chayela eka freeway kutani movha wa mina wo onhaka a ndzi ta bela riqingho lava kotaka ku lunghiza movha loko ndzi nga va kumi a ndzi ta vona leswaku i mani loyi ndzi nga ta n'wu kuma a fambaka hi gondzo leri ndzi nga famba hi rona loyi a kotaka ku lunghiza movha kumbe a tivaka loyi a kotaka ku lunghiza movha leswaku a ta kota ku ndzi pfuna.

Laha mugangeni wa ka hina ku xongile swinene naswona ku dumile hikuva vanhu vo tala loko va endzela ndhawu leyi va vona swiharhi leswi nga kona va kota ku dyondzisiwa hi swiharhi leswi naswona swiharhi leswi ku va swi ri kona i mhaka ya yini va kota ku vona tindhawu to hambanahambana leti nga kona va kota ku dyondza hi swa ndhavuko wa hina na ku tiva swakudya leswi hi swi dyaku leswi endlaka leswaku va swi ringeta loko va twa swi nandzika va vuya va nga ha tlheli.

Khadi ra vutlhari ri endla leswaku loko munhu a famba hi mabazi swi olova hikuva munhu un'wana na un'wana loyi a fambaka hi bazi a hakelaka mali ku nga va na siku u kuma leswaku u siyile mali kumbe xipachi xa wena ekaya leswi nga ta endla leswaku u chika ebazini u nga ha koti ku fika ekaya loko u kombela ku pfuniwa va ala kambe loko u ri na khadi ra vutlhari wa swi kota ku ri tirhisa ku fikelela tin'hweti to karhi ku ya hi ku u hakelele ku fikela tin'hweti tihi naswona a wu nge koti ku siya khadi hikuva u ta ri hleketa leswaku u hakela hi rona.

Vanhu lava tirhaka etlhelo ka ti-freeway hi vona lava va kotaka ku taleliwa hi vugevenga hikuva freeway hi laha vanhu va nga vonakiku kona naswona ku nga va ku ri movha wun'we lowu taka ku ta chela petirolo loko u nga swi tivi leswaku movha lowu wu tile ku ta mi khoma nkunzi kumbe ku mi ghevenga leswi swi ta endla leswaku u wu pfuna kambe swi ta endla leswaku vutomi bya wena byi va byi ri nghozini naswona a swi kahle hikuva u nga lahlekeliwa hi vutomi bya wena u ri karhi u tirha hi mhaka ya vanhu.

Mali ya le ti-tollgate ya pfuna rixaka hikuva vanhu lava va pfumalaka va kota ku pfuneka hi mali leyi naswona a ku na ntshikelelo wa vachayeri hikuva mali ya ti-tollgate a hi mali ya ku tala.

Ndzi nga byela maphorisa leswaku mutirhisi loyi wa patu i munhu loyi a nga ndzi khoma ku vava naswona a hi munhu wa kahle kha u ndzi yimisiwile epatwini a ndzi yimisela swilo swo ka swi nga ri kahle laha a nga teka na mali ya mina, ndzi nga va byela leswaku ku va va n'wi kuma va nga a teka number plate yo karhi a famba hi movha lowu naswona a tirha na vo mani lava va nga vona leswi a swi endlaka siku rero.

Loko ndzo endla vutiolori hi xikanyakanya kutani ndzi fika kun'wana ndzi wisa, loko ndza ha wisile va ndzi yivela xona ndzi nga fonela maphorisa ndzi va byela leswaku xikanyakanya xa mina xi yiviwile naxona a ku ri xa njhani, ku va ndzi tlhelela endzhaku ndzi nga tsutsuma hi minenge hikuva xikanyakanya va ta va va xi tekile ndzi ta pfumala xo ya endzhaku kumbe ndzi nga tirhisa thekisi leyi nga ta va yi ri kona.

Swivangelo swa leswaku ku va na ku kokela ndzhaku ka ku famba ka xihahampfhuka kumbe swihahampfhuka eka rivala ra swihahampfhuka hi loko laha swi fambelaka kona ku va ku ri na vanhu kumbe ku va ku ri na mimovha leyi nga pakiwaka kona swi nga ri enawini leswi endlaka leswaku swihahampfhuka swi hlwela ku famba kumbe vanhu lava va swi pfunaka ku famba va va va nga ri kona ekusuhani naswona swi endla leswaku swi nga fambi.

Ku va vanhu va onhile tindhawu kumbe swiporo swa switimela hikuva va lava mali tintambu leti ti tirhisiwaka ku famba switimela loko munhu o ti teka a ti yisa laha ku xavisiwa ka tintambu kona wa swi kota ku kuma mali yo tala swinene leyi yi nga ta endla leswaku ndyangu wa yena wu va wu ri kahle ku fikela nkarhi wo leha leswi endlaka leswaku makhamba ma yiva tintambu leti swiporo swi onhaka switimela swi nga ha fambeli kona na tindhawu ta kona ti va ti onhiwile laha vapfumali va ku tlela va tlelaka kona.

Ndzi vona swi boha hikuva loko kereke yi va na vutleketli bya yona vanhu lava va tshamaka ekule kumbe vanhu lava va faneleke va ya kun'wana hi kereke va kota ku kuma swo famba hi swona hikuva loko va pfumala swo famba hi swona va kereke leswi endlaku leswaku loko va ya kuma lexi va nga ta lava ku ri va kereke va famba hi xona va nga xi kumi hikuva timovha masiku lawa ti tshama ti ri emapatwini naswona ti tshama ti ri ku tirheni.

Leswi endlaka leswaku vachayeri va kandziyisa vanhu vo tala eka swibazana swa vona hambiloko va vona leswaku nhlayo leyi yi faneleke ku khandziya yi ringanile hikuva vanhu va va va lava ku ya emitirhweni va jahile swinene kumbe ku ya exikolweni, swin'wani swa swona vachayeri va va va ri karhi va lava mali hikuva mali leyi va yi kumaka hi siku a yi ringaneli ku va va hlayisa mindyangu ya vona leswi endlaka leswaku va khandziyisa vanhu va ku tala.

Ndzi vona onge ku va ku vuriwa leswaku a ku na ambulense loko u fonela xibedhlele swi vangiwa hi ku vanhu va ku tala va lava tiambulense naswona xibedhlele xi teka vanhu vo tala leswi endlaka leswaku tiambulense ti kayivela, naswona ku va va lulamisa mhaka leyi va nga byela vanhu leswaku loko va vona ku ri munhu loyi wa vabya kumbe wa tikiseleka a va kombeli munhu loyi a nga le kusuhani na vona a va pfuna ku tisa munhu waloye exibedhlele, naswona va nga byela vanhu leswaku loko a ri muvabyi va n'wi pfulela emagondzweni a ta fika hi ku hatlisa.